tibangi ti ti langutisa leswaku ndza swi kota ku hakela na naswona ti tlhela ti ni langutisa na muholo wa mina leswaku ndzi ta swi kota ku hakela mali leyi ndzi yi kolotaku ke.

Ndzi nga n'wu vutisa leswaku muholo wa mina wa pfumela leswaku ndzi teka khadi ra swikweleti ke naswona ndzi nga swi kota ku hakela hi switsongotsongo ke.

Lexi lawulaka i mali leyi ndzi yi endlaka hi n'hweti na n'hweti kumbe muholo lowu ndzi wu holaka hi n'hweti na n'hweti.

lexi endlaka leswaku munhu a endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo hi loko munhu a lava ku sungula bindzu bindzu leri ri nga ta tlhela ri hakela xikweleti xa yena.

Forex i ku xaviselana ka ti-currency forex yi tirha so forex ndzi vhumba leswaku currency yi ta ya henhla kumbe yi ta ya hansi na loko no va ni vumbile swona ndzi ta va ndzi kha ndzi ri karhi ndzi kuma mali.

Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku loko a fika laha swihahampfhuka swi swi fikelaku kona etikweni leri a yaku ka rona hi kona laha a nga ta fika a hundzula tirhandi ta Afrika-Dzonga ti ya eka mali ya tiko leri a ya ku eka rona naswona u fanele ku lemuka leswaku rhandi ya Afrika-Dzonga swi nga endleka yi ri ka xiyimo xa le hansi loko hi pimanisa ni mali ya tiko leri a yaku ka rona.

Swa va khumba swi va khumba hi ndlela leyi mimpimo ya ku cincana ka timali loko yi ri karhi yi cincana swi endla leswaku timali kumbe swa le magondzweni kumbe swixavisiwa swi sungula ku tlakuka swi durha kumbe swi kumbe swi tshika leswi swi endlaka leswaku swi khumba vamabindzu na lava va fambaka.

Sungula lexi lavekaka u fanele ku va na khadi ra pasi kumbe buku ra pasi u tiva mavito ya wena laha u huma kona tinambara ta riqingho tinambara ta poso na maphepha lawa ya nga setifayiwa.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a pfula akhawunti eka bangi leyi va yi vitanaka leswaku i Capitec hikokwalaho ka ku Capitec i bangi leyi yi nga tekiki mali ya ku tala emahelweni ya n'hweti ende ku tirhisa yona swi olovile.

Xo sungula ndzi nga xi vutisaka ku pfula akhawunti ya bangi leyi swi lava mali muni xa vumbirhi mali leyi va yi tekaku hi n'hweti i mali muni xa vunharhu mali ya mina yi hlayisekile eka akhawunti ya bangi leyi ke.

Hi ku vona ka mina akhawunti ya cheke i ya ku tirhisa mali kambe akhawunti yo hlayisa mali i ya ku veka mali na leswaku u veka mali yi tala.

Xo sungula lexi ndzi nga ti vutisaka xona ndzi nga ti vutisa hi mali leyi va yi tekaka n'hweti na n'hweti eka akhawunti xa vumbirhi ndzi nga ti vutisa hi hi hi nchumu lowu va wu vitanaka ti-interest lowu tibanga ti wu endlaka ehenhleni ka mali leyi yi vekisiwaka.

Ndlela leyi tibangi ti va ti ri karhi ti lava ku tiyisisa vumbhoni bya vutshamo bya wena leswi endlaka leswaku loko u ya pfula akhawunti i fanele i famba na vumbhoni bya adirese ya wena leyi yi nga ni xigandlo xa laha u humaka kona kumbe yi va yi sayiniwini hi wa vukosi kumbe yi va yi sayiniwe hi va xiphorisa.

A ndzi nge titwi kahle naswona a ndzi ta va hlamula leswaku vumbhoni bya mina bya adirese byi voniwe hi va xiphorisa ni va vukosi naswona va tlhele va byi sayina ku kombisa leswaku i vumbhoni lebyi byi nga le ka xiyimo xa kahle.

E-e ndzi nge n'wi nyiki hikokwalaho ka ku loko munghana wa mina a ya endla leswo biha hi akhawunti ya yena swi ta chela mina ekhombyeni hikuva ku ta va ku tirhile adirese ya mina.

Swivangelo leswi endlaka leswaku vanhu va pfula tiakhawunti ebank hileswaku ebangi mali yi hlayisekile naswona ebangi mali ya koteka ku tlakuka kambe loko munhu a nga ri na akhawunti mali a tshama na yona endlwini ku na swo tala leswi endlekaka ku na ku mali yi tshwa na yindlu ku na ku mali yi yiviwa ku na ku mali yi dyiwa hi makondlo kumbe swin'wana kambe ebanga ebangi mali yi tshama yi hlayisekile ku yi tirhisa hi nkarhi lowu u lavaka wona.

Ndlela ya ku antswa i ku tirhisa bangi hikuva ebangi ku na pin leyi yi tiviwaka hi wena naswona hi wena u kotaka ku humesaka mali kambe ku veka mali ehansi ka tarasi swi na nghozi hikuva mali ya yiviwa hi ku olova ku na ku swigevenga swi nghena swi swi tlakula tarasi swi kuma mali ku na ku yindlu yi tshwa yi tshwa na mali swi tele leswi nga ta ndleka loko mali yi ri hansi ka tarasi kambe loko mali yi ri endzeni ka akhawunti ebangi mali yi hlayisekile.

Xivangelo xa kona hileswaku vanhu va hlangana na mintlhontlho na swilo swa ku hambanahambana leswi swi lavaka mali leswi swi endlaka leswaku tibanga tin'wana ti endla leswaku mali yi huma hambi nkarhi lowu a wu mali a yi fanele ku humaka hi wona wu nga se fika.

Ndzi nga n'wu vutisa leswaku i akhawunti yihi leyi nga ta ndzi pfumelela leswaku ndzi hoxa mali kumbe ku yi teka hi nkarhi lowu ndzi wu lavaka.

Nkoka wo ti hlayisela mali ku yi tirhisa hi nkarhi wo tika swa pfuna swinene hikuva a wu fambi u karhata vanhu u lombalomba timali leti ti nga ta tlhela ti ku tsandza ku hakela kambe loko u kotile ku ti hlayisela mali swi endla leswaku u ti tirhisela mali ya wena kahle hi nkarhi wa wena u kota ku fikelela leswi u lavaka swona naswona u kota ku fikelela hambi ku ri na leswi swi nga ku swi nga ta hi xitshuketana u kota ku swi fikelela hi mali leyi u nga yi u nga yi vekisa wena n'wini.